Nanyana eminye imidlalo bangayazi, embalwa leyo ebayaziko bayayithabela.

Ngicabanga kobana kungebanga lokuthi abasibanengi abantu abawulalelako.

Awa, akusinjalo kungombana imidlalo le nayo iya ngeengaba kwesinye isikhathi.

Lokha nawuthatha ibizelo elifana nelokuba mdlali, kufuze kube khona lapho khunye lapha uthembele khona. Abanye abadlali bathi nabaphuma ekubeni mdlali, bangene ekubeni mbanduli.

Imidlalo yendabuko ayithathelwa ehloko. Kungakho ubona eendaweni ezinengi kungekho iindawo lapha kudlalelwa khona.

Avulwa ziinqhema zemidlalo ezinomthelela omkhulu emnothweni weSewula Afrikha ngombana iinqhema ezisakhasako azinamali esikhathini esinengi.

Kungathatha isikhathi kobana into efana naleyo yenzeke. Nakusathonywako kuzokuthoma kuze abantu abambalwa, bathi nababonako bona into le iyaphumelela beze ngobunengi.

Ingalisekela ngokobana ibe nemadlana encani eyikhiphako lokha nabadlalako begodu ibuye ibasize ukukulumaga iindawo lapha badlalela khona.

Iye ngicabanga bonyana ikulungele.

Isitjhaba sesibumbene, khulukhulu naziza ebholweni kamakhakhulwararhwe.

Lokhu ngokhunye kwezinto urhulumende ekufanele aqalelele khulu kizo. Enze isiqiniseko sokobana iinkolo azitlhayelelwa ziinsetjenziswa ngombana abentwana banengi esikolweni ebasuke banekghono begodu into le kufuze bayithome basese bancani.

Yi-Rugby World Cup, yi-FIFA World Cup, yi-Cricket World Cup, yi-Men's T Twenty World Cup, yi-Women's T Twenty World Cup kanye ne-Table Tennis World Cup.

Umdlalo weentonga awukho ezingeni lomdlalo webholo erarhwako ngombana ibholo erarhwako idlalelwa ematatawini amakhulu begodu kuba khona abantu abazokubukela abathengiselwa amathikithi. Kuthi wentonga, mdlalo odlalwa emakhaya, ngaphandle kwamathikithi namkha abantu abanengi abazokubukela.

Ukuba sebantwini abanengi namkha ukuzibandakanya ebantwini abanengi kubasiza kobana bazibone babalulekile begodu ukudlala kubenza kobana imizimba yabo ihlale isezingeni elifaneleko begodu bakwazi nokwakha ubungani kanye nalabo ebadlala nabo, lokho kubenza kobana bazithemba khulu.

Abantu abadala balinga ngamandla ukubandula abantu abatjha, ukwenzela kobana bagcine bayazi imidlalo yendabuko.

Iye kuyawagandelela amakghono wabafundi lokho ngombana eenkolweni banengi abantwana abanamakghono wezemidlalo kodwana ukungatholi ithuba lokuzibonakalisa kwenza kobana bagandeleleke agcine afelela amakghono wabo.

Umsebenzi wokuzilibazisa uthatha isikhathi sakho esinengi. Usuke wenza into oyithandako namkha oyithabelako lokho kwenza kobana ungacabangi izinto ezinengi.

Ukudlala itenesi.

Iye kubenza babonakale banemibono efanako ngezemidlalo.

Umdlalo webholo, umakhakhulararhwe nokugijima kuyinto abantu abatjha abakhula ngawo. Eenkolweni ukhona nakumabonakude bahlale bawubona. Kuthi umdlalo weempera kuyinto ebanganalwazi elingako ngawo begodu akusiyinto ebakhule bayibona.

Ngingabakhuthaza ngokuthi njalo ngepelaveke ekuthiwa batjho ngekulu, ngihlele imidlalo begodu kesinye isikhathi ngimeme nabadlali beenqhema eziphezulu.

Ngawuthoma lokha nangiqeda ibanga letjhumi nambili ngombana bekuba nesikhathi lapha ngizwa ngidiselwa khona khulu. Ngawuthoma ngombana bengifuna ukususa umcabangwami ezintweni ezinengi.

Ilutjha liyakwazi ukuzibandakanya eminyanyeni yeentjhabatjhaba. Ngitjho njengalokha nakumdlalo webholo, bathola ithuba lokuzibandakanya namkha bakwazi ukuhlangana nabadlali ebaqalelele kibo.

Ngingathanda kobana wakhiwe eSewula Afrikha ngombana ungomunye wemidlalo eligugu eSewula Afrikha.

Kufanele babandulwe babantu abaneziqu zemidlalo, abotitjhere nabo baqhubeke ngomsebenzi wabo. Nawungathi uyaqala iinkolo ezi-private, zinabo abantu abaneziqu ebaqalene nezemidlalo kodwana iinkolo ezingaphasi korhulumende azikaphuquki.

Awa akusimidlalo ephathisa iinhloni nokho kodwana kusese kunengi okufanele kwenziwe ukuqiniseka kobana imidlalo yendabuko isezingeni lemidlalo yesimanjemanje.

Lokha nakudlalwa iinketo kunomthetho wokuthi wabuyisela amatje woke lokha nawudlalako ngephutha, wangatjhiyi linye kufuze ubuyisele namanye la owathumbileko.

Imidlalo eminengi yendabuko lokha nawuyidlalako kuyafana nokuzilolonga. Yeke-ke umzimba womuntu wakheka kuhle begodu igazi ligijima kuhle.

Awa abanalo ilwazi elaneleko ngalokhu ngombana lokha nababapha ithuba lokobana bayokudlala, bona babona njengethuba lokuzithabisa.

Iye iyawavula amathuba womsebenzi ngombana kusuke kufuneka abantu abazokurhelebha ngaleso sikhathi. Njengalokha nakunebhigiri yephasi yomdlalo weenyawo, ufumana kufuneka abantu abazokukulumaga etatawini, kufuneke abantu abazokuthutha abantu. Manengi amathuba womsebenzi ngaleso sikhathi.

Ngithanda ukulalela iingoma ngombana zingenza ngijabule.

Kufundela abentwana besikolo iindatjana, abentwana besikolo sangapha ngihlala ngakhona lokhu kwangithabisa begodu, kwangenza ngazizwa ngiphelele ngombana kuyinto engiyithandako.

Kufuze ngibe neencwadi ezinengi ukwenzela kobana nangiyokufundela abentwana iindatjanezi, ngingabafundeli iindatjana yinye, zitjhuguluke njalo.

Umsebenzi wokuzilibazisa uwenza uwedwa ngombana kuyinto esuke ithandwa nguwe.

Umsebenzi lo ngithanda ukuwenza lokha iinkolo nazivuliweko, ukwenzela kobana abantwana namkha abafundi ngibathole ngobuduze ukuze ngibafundele iindatjana lezi.

Ngifunde ukusebenzisa ilimu, ukujama ngaphambi kwabantu, ukufundela abantu abanengi begodu ukunandisa iindatjana.

Iye, kuqakatheke khulu ngombana urhelebha abentwana besikolo kobana bezwisise iindatjana begodu wenza kobana bathande ukufunda incwajana.

Ihliziyo yami iyathaba begodu ngiyaneliseka ngombana ngisuke kungenza into engiyithandako begodu ebekade ngifisa ukuyenza.

Iye, ujwayelekile ngombana banengi abantu ebenza into engiyenzako-le.

Iye, ngingakuthanda, ngingakuthabela begodu ngombana into engiyenzako le kuyinto ehle emphakathini begodu inemiphumela omuhle ebantwaneni.

Ukudlala ibholo ngombana ngenye yezinto engizithandako begodu enginalo ikghono lakhona.

Omunye wabangani bami uyarhatjha njengomsebenzi wakhe wokuzilibazisa, kuyinto ayithandako ayenza ngokuzimisela, kube nomunye ofundisa abentwana namkha urhelebha abentwana ngeemfundo zabo.

Awa, godi wona nawutjhugulukako awutjhuguluki kangako, uhlezi ufana ngombana kuyinto elula, into oyenzako ungena egumbini labafundi uhlale phasi, ubafundele bathabe.

Okuthabisako ngomsebenzi wami wokuzilibazisa kukobana abentwana besikolo bayakujabulela engikwenzako.

Ubudisi evane ngiqalene nabo vane ngiqalene nabo lokha nangifunda iincwadi lesingisi, kukhona abantwana abangasizwisisiko isingisi, lokhu kwenza kobana umsebenzi wami ubebudisi.

Awa, ukutjhugulula komsebenzi yinto engazange ngiyicabange ngiyawuthanda umsebenzi wami, nomsebenzi wami wokuzilibazisa ngiyawuthanda kodwana angekhe ngisukele umsebenzami ngithi ngiyokwenza wokuzilibazisa.

Ngifunde ukuthi nginesineke sabentwana begodu ngiyabathanda.

Ngingezwa ubuhlungu khulu ngombana kuyinto ehle khulu ukufundela abentwana iindatjana eenkolweni kuyinto ehle khulu begodu enomthelela omuhle phezukwabentwana besikolo.

Msebenzi wokudlala ibholo kungombana amatatawu akhona begodu ayakulunyagwa.

Ngivumelana nakho lokho begodu umsebenzi wokuzilibazisa ukuvikela ezintweni ezinengi begodu ukwenza uhlala ujabulile.

Iinsetjenziswa engazitlhogako ezenza bona umsebenzi wokuzilibazisa engiwuthandako ubeyipumelelo, ziincwadi zeendatjana kanye nabalaleli ababentwana besikolo.

Engiwenzako lo wokufundela abentwana iindatjana ngombana ngazi kobana angakuthabela ukwenza lokhu begodu angangisiza esikhathini esinengi ngombana angikwazi ukufundela boke abentwana ngelanga linye.

Ngethi, yoke lendawo siyaphumelela.

Ngile ethi, yoke lendawo siyaphumelela.

Awa, awukho.

Abentwana kufuze babenewawo amatatawu. Ngombana basengakafiki ezingeni labantu abakhulu amatatawu amakhulu azobamora.

Ingafakwa ngombana bakhona abantwana abanekghono lokuyidlala begodu abayithabeleko.

Kufuze itlolwe phasi ukwenzela kobana abantu bangalibali ngayo begodu nalabo abasezako bakwazi ukufunda ngayo.

Imidlalo yendabuko, midlalo esikhule ngayo.

Kungombana kumidlalo ekhule idlalwa bokhokho bethu begodu imidlalo le ivumela woke umuntu kobana ayidlale.

Umdlalo wentambo, umdlalo weenketo, umdlalo wamathini namkha amabhlegana.

Imidlalo yendabuko ikwazi kuthabelwa nanyana ngubani. Ikwazi ukuhlanganisa omdala nomcani ihlanganise abantu bobulili obungafaniko.

Ibafundisa indlela yokuziphatha, ukuhlonipha, ukulinda kanye nokuhlakanipha.

Imidlalo yendabuko iyakwazi ukusiza abentwana ukulolonga namkha ukulula iingqondo zabo.

imidlalo yendabuko inesifundo eza naso lokha nawudlala umdlalo wendabuko kubakhona okufundako.

Ngiyavuma ngombana abantu banelungelo lokuzikhethela kukobana bafuna ukudlala miphi imidlalo begodu bangaba banengi abantu abangakuthabela lokho.

Imidlalo yendabuko ikwazi ukusiza umzimba womuntu kukobana uhlale usezingeni elifaneleko begodu ukwazi ukurhelebha igazi kobana ligijime kuhle.

Abantu abadala bayasenza isiqiniseko sokobana abantu abatjha bafunde ngemidlalo le baqinisekise nokuthi imidlalo le ayikhohlwa begodu ayiphelelwa.

Mthetho wokobana wawisa ilitje odlala ngalo lokha nawudlala amaketo udoyile.

Ngekhethu imidlalo yendabuko bayayithanda begodu bayayithabela idlalwa khulu.

Awa, akekho.

Ngiyala angivumelani nakho lokhu imidlalo yendabuko imnandi khulu begodu isusa isizungu begodu ingadlala nanyana ngubani.

Kubangelwa kukobana abantu abanengi abayithatheli ehloko begodu akekho ufuna ukufaka imali kiyo ukuze ithuthuke.

Isoziswa ngabomu ngombana abanalo ithemba kiyo.

Iye, kunomthelela omkhulu ngombana balimala njalo akukho ebakutholako njengemali.

Yintambo, igcubusi kanye neenketo.

Makhosi abembisene norhulumende.

Kufuze kwakhiwe ihlangano ezokubeka imithetho.

ISewula Afrika ngombana ngikho lapho isukela khona.

Benziwa ziindawo abakhulelekizo eendaweni abakhulele kizo ayikho imidlalo yendabuko.

Awa, kungombana imidlalo ebayidlalako ayikathuthuki begodu ayaziwa babantu abanengi.

Iye, kungayiphula begodu kungenza kobana kutjhuguluke indlela ekudlalwa ngayo.

Awa, awuninani kodwana kuyisiko ekukhulwe ngalo begodu mithetho ebekiweko.

Awa, angeze wafana ngombana awukho ezingeni le-Soweto Derby.

Kuyinto elungileko leyo ngombana angekhe kwaba kuhle ukubona umama omdala afoya amarogwana eqa intambo namkha igcubusi.

Umsebenzi wokuzilibazisa kukobana ukhiphe isithukuthezi begodu ukwenze ungacabangi khulu.

Kufunda iincwadi.

Ngiwuthome ngemva kokuqeda isikolo.

Umsebenzi wokuzilibazisa usiza kobana umuntu angacabangi khulu begodu umsusa isizungu.

Umsebenzi wokuzilibazisa ukususa eemcabangweni emimbi ukuse endaweni lapho kunokuthula khona begodu uyajabula nawuwenzako.